Kgetlho la ntlha fa ke ne ke pagama sefofane ke ne ke tshogile, ke tshogile ebile ke tswaletse matlho, ke sa batle le go bona fa se tswa fatshe se fofela kwa godimo. Ke ne ke fofa go tswa kwa toropong ya Kimberley go ya kwa Jo'burg.

Ke tshaba sefofane ka ntlha gore ke a tle ke ipotse dipotso tsa gore fa se ka felelwa ke maatla se le kwa lefaufaung go ya go diragala eng ka gonne kwa lefaufaung ke ithaya ke re ga go na ditsela mo eleng gore o ka bona thuso ka bonako, le teng gore fa se fofa jalo ga diragala gore pula e ne kgotsa loapi le fetoge go ya go diragala eng.

O tshwanetse a netefatse gore o na le bosupi jwa boitshupo le passport-o le ticket-e ya go tswa mo go ya kwa Nigeria. Mme fa a fitlha kwa boemelafofane o tshwanetse go bontsha badiri ba koo tekete ya gagwe le lokwaloboitshupo, bosupi jwa boitshupo le passport-o mme ba tla mo laela gore a dire jang gore sefofane sa gagwe ke nako mang, o se emela kae, o tshwanetse a dire eng le eng.

Tiriso ya dibese go ya ka nna e re direla botshelo botlhofo gonne ga e tshwane le ditekisi. O fitlhele di tsaya batho ba ba rileng ba bangwe ba be ba sala, ba tshwantse ba emele engwe and gape bese monate wa teng gore e tsamaya ka dinako. O a itse fa e le gore tshwantse o fitlhe kae ka nako mang, o pagama bese ya nako mang, e ya go tsaya lobaka lo lo kae mme gape mo godimo ga moo ke gore madi a teng a kwa tlase go na le a ditekisi.

Mathata a bontsi re kopanang le one ka dikarata tse di ntšhwa tsa dibese ke gore o fitlhele o e latlhile ka nako tse dingwe, ka nako tse dingwe o fitlhele e le gore fa o re o a e dirisa mo o tshwanetseng o e batle mo business-ing gore e bontshe gore e na le ledi o duetse. O fitlhele motšhini ka nako tse dingwe o sa bereke sentle, go ka tsaya lebaka mokgweetsi a sokolana le one. Mme gape se sengwe ke gore o fitlhele ka nako tse dingwe o e lebetse kwa gae, o e lebetse kwa gae jaanong ga go na gore o ka ya go pagama bese.

Dirang motho gore e nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ke maitsholo a gagwe, ke go tshwara nako, ke go nna le makwalo a a mo letlelelang gore e nne mokgweetsi. Maitemogelo a a siameng a go ya tirong ke gore bese e tshwara nako, fa e le gore ka ura ya bosupa kgotsa ka ura ya bobedi e tshwantse go ba le kwa lefelong le le rileng go dula go le jalo, mokgweetsi o a netefatsa gore ka nako e e rileng bese e tshwanetse ebe e le kwa lefelong le le rileng mme e fitlha kwa lefelong le le rileng ka nako e e rileng.

Tse di diragalang ke gore go feleletsa go fisiwa dibese kgotsa go gobadiwa bakgweetsi kgotsa bapalami ba dibese. Fa dibese, fa badiredi ba dibese ba strike-a ke gore batho ba le bantsi ba e leng gore ba reka tekete ya kgwedi yotlhe mo dikarateng tsa bone go pagama bese ga ba kgone go ya kwa tirong ka ntlha ya gore bontsi bo bo bo sena madi a gore ba ka pagama ditekesi go ya kwa tirong.

Go ya ka nna dibese di tsamaya ka nako e e rileng ka gore re gopole gore ditiriso tsa ditekesi le dipalangwa tse dingwe di dintsi jaanong bese e tsamaya ka nako e rileng gonne gantsi e a be e le nako e leng gore batho ba ya tirong ka yone le nako e leng gore ba boa ka yona. Ka jalo jaaka bese e le yone e e leng gore ga e duedise madi a kwa godimo thata, jaanong e tshwanetse e nne le nako e e leng gore e tsaya batho e ba isa kwa tirong mme gape e boe e ba buse.

Ke kile ka siiwa ke bese eya, ke sa tsoga ka nako, ya ntshiya ka ntlha ya gore ga ke a kgona go tshwara nako ya teng mme e ntshia jalo e le gore ke setse ke le gaufi le mo e palamelwang teng kante ke nako e e leng goreng e a tsamaya ka yone. Ka jalo ke ile ka utlwa botlhoko gonne ke ile ka tshwanelwa ke gore ke boele kwa gae ke sa feleletsa ke ile kwa ke neng ke tshwanetse ke ile teng gonne ke ne ke setse ke jelwe ke nako.